Ee, mitambo heyi ya dzitshakatshaka i thusa kha u sika mishumo, no uri na ikonomi i a aluwa u ṱavhanya nga hetsho tshifhinga.

Ee, zwino nda nga kona u zwi ṱalutshedza ndi u vha sumbedza uri, mitambo i ya vha buḓo, naho ḽi tshi khou vha buḓo ḽine ḽi nga si to vha ḽilapfu ngo to ralo. Mara zwone zwi avha na mbuyelo no uri ṅwana a kona u vha na vhukonani na vhanwe vhathu. Ndi uri u a kona u vha na vhuḓilangi ha vhuḓi, no u kona u pfesesa.

Ndi takalela u vhona mitambo i khou tamba nga tshetsho tshifhinga, ngo uri ahuna muṅwe muthu ane a ḓo mmbudza ngahao. Arali u khou vhona mu mutambo wo u dovholola, zwi amba uri na zwine wovha wo zwipfa, u ḓo vha wo no vhupfa uri hoyo mutambo hoyo wo tshimbilisahani. Uvha u sa tsha nyanyula.

Mivhala ya vhuḓi i thusa uri ṅwana, a kone uvha na tsheo ine a kho tea u dzhia, kha zwine a khou nyaga u gudela zwone. Ngo uri arali mivhala yawe i si ya vhuḓi, a zwi tshimbili.

Zwikunga vhabindudzi. Vhubindudzi nga etsho tshifhinga u wana vhutshi khou aluwa, zwa dovha zwa sika miṅwe mishumo kha dziṅwe dzi sekhithara.

Nḓila dzine nda dzi vhona ndi uri zwitshiḓa kha heyi mitambo, i vha i khou vhuyedza vhathu vhane vha vha na vho vha dzi hodela, vhathu vha no. Ndi uri sekhithara ya ya hospitality, ndi yone i ne i vha i khou vhuyelwa zwihulu na kha zwiṅwevho.

Ndi kutambele kwa mutambo. Ndi kwone kune kwa ita uri ndi u funese mutambo hoyo, ngo uri vha tamba vho ḓi imisela.

Ndi zwone zwi gudisa zwinzhi, no u kona u vha na ṱhonifho, no u kona u ḓi imisa, no u kona u shuma u na vhaṅwe.

Ndi u wana ṱhuṱhuwedza ubva kha vhurangaphanḓa ha tshikolo, kha vhabebi, kha vhadzulatsini.

Yone mi mitambo i thusa uri vha dzule vha khou ita nyonyoloso, no u kona u vhuisa muhumbulo zwavhuḓi.

Mitambo i ne wa nga, ya nga lingedziwa ndi i nga sa vho rugby, cricket, thenisi.

I hone mitambo wa wana uri zwikoloni a i tovha na thikhedzo ngo uri, ri wana i saathu to lingedziwa. U fana na rugby, i vha i si na thikhedzo ngo uri a i ho zwikoloni, thenisi a i ho zwikoloni.

Ndi vhona ungari mutambo wo no nga rugby, ndi wone une wanga ṱoḓa u engedza, na thenisi. Ndi mitambo ine i na i na vhumatshelo ha khwiṋe matshelo.

Tsha u thoma ndi u vha vhudza nga ha vhurangaphanḓa, vhurangaphanḓa ndi mini. Nahone u fana u kona, u kona u ṋanga muthu ane wa nga mu vhea sa murangaphanḓa, ngo uri a si zwithu zwo zwo leluwaho. Zwi ḓa na u ḓi imisela, na u vha na fhulufhelo kha iwe muṋe.

Tshithu tsha ndeme ndi ufha fhulufhelo muthu. U tikedza, ndi tshone tshine tsha ṱhogea, ngo uri arali ṅwana a sa khou wana ṱhuṱhuwedzo kana thikedzo, a huna tshine anga tshi ita. U ḓi pfa a sa koni u swikelela zwithu.

Ndi i ṱalela lunzhi. Ndi nga si to vhala uri lungana.

U wana zwiimiswa zwinzhi zwi sa tu to tikedza mitambo, ye ngo ya nga u fhambanana ngo uri ri vha ri sina them dzi facility dza dzine dza tea kha miṅwe mitambo. U wana mitambo ine yavha i hone sa mahayani, hu vha hu bola nga maanḓa maanḓa. Ndi yone mi mutambo une wa u dzhielwa nṱha.

Kha mitambo ndi vha ndi kho to takalela ya u ṱavhanya. U fana na rugby, i ṱoḓa maanḓa, i ṱoḓa vhuthihi.

Yone dzikiḽabu dzi thusa vhana uri vha kone u ḓibvisa kha zwithu zwinzhi. Zwi a dovha zwa vhafha nyaluwo muhumbuloni na kha vhutshilo.

Ee, hezwo zwithu zwi nga thusa nga maanḓa uri vha kone u swikelela u yo tamba kule. U wana huṅwe vha si na miṅwe mitambo i siho tsini. Zwine zwi ḓo vha ṱoḓa zwiendedzi zwa khwiṋe uri zwi kone u vha swikisa afho.

U ḓi wana u khou fhelelwa, u khou xelelwa nga mvelaphanḓa, ndi zwithu zwine a zwo ngo leluwa. Ndi zwithu zwine ri a ṱanganana nazwo, ri tea u dovholosa fhasi, ubva mathomoni. Ra vhona uri ndi zwifhio zwe ra balelwa hone, ra kona u isa phanḓa ra khakhulula vhukhakhi.

Ee, zwone zwi a thusa nga maanḓa uri vhaswa vha songo ḓi wana vho ḓi dzhenisa kha vhugevhenga na zwidzidzivhadzi. Ndi uri vha a kona u vha na vhumatshelo ha vhuḓi, nga uri tshifhinga tsho ita hezwo zwithu vha tshi vha tshi tshiṱuku.

Ndi vhona ungari u pembela ha zwikolo kha zwa mitambo, tshifhinga tshivha tshi tshiṱuku tshivha tshi songo eḓana.

Ndi vhona ungari ndi u vha na maḓi, ane a ḓo kona u dzula hone. U vha na mabunga. U vha na fhethu hune vhathu vho no rengisa vha nga kona u rengisa hone.

Ndi vhona u nga uri muvhuso u nga tikedza kha zwa mitambo, ngo uri u wana uri hu na masheleni, u wana a tshi khou ṱoḓea kha zwa mitambo.

Zwine vha nga ita vhagudiswa, ndi u kuvha zwishumiswa, zwiambaro zwa mitambo, na u ṱhogomela dzi sa tsumbo, sa bola. Uri dzi dzule dzo vheiwa fhethu hune dzi dzula dzo tsireledzea. Ndi uri vha fanela u lwisa u tsireledza zwishumiswa zwavho zwoṱhe.

Ndi vhona ungari a i tikedzi vha gudiswa, ngo uri u wana miṱaṱisano i sa tu tovha minzhi. I vha i miṱuku.

Mutambo we nda u vhona ndi rugby, nahone zwoṱhe zwo tshimbila zwavhuḓi.

Ndi mutambo wa rugby, wa thimu ya fhano Afrika Tshipembe i tshi wina. Ndi zwe zwa ntakadza nga maanḓa.

Ndi vhona ungari mitambo i ya inthanethe a i ngo lugela muvhili wa muthu na luthihi ngori hu vha hu si na nyonyo nyonyoloso kana u vha zwithu zwa vhukuma.

Ee mutambo u ne vhathu vha funesa kha mitambo heyi ya inthanethe ndi mitambo ya bola, ha kona u ḓa ya miṱa ya miṱaṱisano ya dzi goloi.

Mitambo ye nda i u ḓi wana ndi khou tamba i vha i khou nthusa kha ku humbulele, i ya ita uri u hangwe zwiṅwe zwine wa kho ṱangana nazwo kha vhutshilo.

Tshenzhemo ye nda i wana kha mitambo ya dzi vidio games, ndi u ḓi nzinza nahone zwi vha zwi khou ḽa tshifhinga uri hu so ngo tovha muthu wo humbulesa.

Ee ndi kha ndi siaṱari ḽa ḽa vha livhi dzo uri crazy geimi ndi ḽone ḽine vhathu vha yesa kha ḽo.

Ndi mitambo ya bola i ya borolosa vhu khwiṋe u fana na fifa.

Ndi vha ndi kho to shumisa data na na founu yone iṋe founu heneyi smartphone.

Ndi vhona zwi songo fanela ngori zwi vhaisa maṱo.

Ndi musi ndi tshi khou tamba na vhanwe hanefho tsini ri tshi khou ri tshi khou lwela vhu gwena uri ndi nyi a no ḓo swika kule.

Ndi mitshino ya sialala ine vha vhana vha tamba yone na zwa vha zwi vhidza uri mini zwa dzi thenisi ndi zwine vha dzulele u tamba.

Ndi mitambo ya bola, tshi bobobo maskiṱana mitshino ya sialala na mudzumbamo.

Ndi mudzumbamo maskiṱana bola .

Ee muṱhogwa ndi mutambo une u vha u kho shumisiwa ma tombo zwi tshi khou na zwi danga, zwa nga ri ndi zwi ra zwi raru zwiraru zwi vha zwi si zwa rathi muṅwe ana zwi zwa rathi huṅwe na huṅwe ho dzheniswa matombo mararu mararu mararu.

Ee tshine tsha fanela u muthu thoma u tshi lugisa, ndi zwidindi zwa u vhetshela matombo, na matombo o eḓenelaho, na muthu a kone u vhalela uri hu kho ḓo to tambisa hani.

Mulayo wa to thoma ndi uri muthu a khou tamba ndode a songo u fanela u posa tombo ḽa we nṱha a kona u kokodza matombo a kona u ḽivhuyi a ma vhuyisedza nga ngomu a dzhia ḽithihi.

Zwithu zwe ra vhudziwa ndi ndi ngaha ṅwali, u ri ṅwali o vha a hone.

Ee zwi dade zwo no ndo tou zwi hangwa zwinzhi athi tsha to zwi humbula.

Lungano lune nda kha ḓo lu humbula ndi lwa muzhou na sankambe.

Zwa bune ndo no to zwi hangwa tsha to zwi humbula zwavhuḓi na luthihi.

Ndi vhona i mitshino ya sialala nga maanḓa ndi yone ine iya kuvhanganya vhaṱuku na vhahulwane wa wana vha fhethu huthihi.

Hu ṱoḓea u vha na vhatambi vhavhili u tshi khou tamba muṱhongwa, muṅwe u ḓovha o fara nga nnyi lurumbu luṅwe muṅwe o fara kha luṅwe lurumbu, hu nga ṋamba vho ha soko vha ṋambalo vho yori hu tshiḽiwa muṅwe hu dzhene muṅwe hu tshiḽiwa muṅwe dzhene vho muṅwe, zwi sa tu tovha na mbalo uri ndi ngafhani mara vhatambi ndi vhavhili.

Mulayo une nda u ḓivha ndi wo uri, wa vhuya wa kwama garaṱa u vula ḽeḽo a u tshena tshiṅwe tshine wa ḓo ḓovha wa ita.

Ee ndi vhona i khi vha thusa nga maanḓa ngori i vha i ita uri vha humbule ngo nga u ṱavhanya.

Ee ndi vhona uri hu vha hu no ṱhonifhana na na u ṱhonifha u tamba vha tshi kho sielisana, ngori zwi vha zwi kho dovha zwa vhafha iṅwe pfhunzo nga kha vhutshilo.

Ndi vhona ungari zwi vha zwi si zwavhuḓi ngori wa tambesa tshifhinga tshilapfhu zwi vhaisa mato nahone zwi a dzhia muhumbulo wau woṱhe wa balelwa na u ḓivha zwine zwa khou itea nga tsini kha iwe.

Ee ndi lake of the legend.

Ee ndi mutambo wa bola mbuyelo ine nda vha ndi khou i wana arali ndo vha na stress tsha fhungudzea.

Ya ndo no ḓi wana ndi na vhuṱama ha vhuḓi na vhathu nahone na zwino ri kha ḓivha dzi ṱhama.

Ee ndi FIFA World Cup.

Ndi musi i si tsha kona u shuma zwavhuḓi ngori hu vha ho ḽea space na memorial tsha ai tsha tou shuma zwa ai tsha perform zwone.

Khaedu khulwane ndi network nga maanḓa maanḓa ngori zwi vha zwi khou nyaga netiweke ndi yone thaidzo.

khombo ine yavha hone ndi u vhaisala maṱo mara a zwi tou vha na khombo nga u to ralo.

Ee ndi mutambo wa bola ngori wa u wa u fha vhuṱali.

Ndi mutambo wa bola.

Ndi matembele au kona u sielisana na hone ritshi khou vhonala mukundi kha vhathu vhavhili ndi wone mutambo wavhuḓi nga maanḓa.

Ndi ya uri i vha fha uri vha kone u dzudzanya dzi nomboro dzavho zwavhuḓi.

U tea u tambiwa nga vhathu vhavhili.

Ee tshenzhemo yo vha yavhuḓi nga maanḓa.

Ndi mudzumbamo.

Muravharavha ndi uri u tambiwa nga vhathu vhavhili nahone muṅwe na muṅwe o fara zwitivhili zwawe.

Ndi zwa uri zwi thusa u ḓivha uri hoyo muthu u ne wa khou ḓo muthola ndi muthu ḓe.

Ndi mutambo wa u rea khovhe.

Ndi mutambo wa u rea khovhe nahone u a nyanyula nahone u vha wo ḓifha tshifhinga wo ḓi dzulela.

Ee ndi mutambo wa u gidimisa goloi nga mbambe.

Zwone ndi zwavhuḓi ngori zwi vhuisa dzangalelo kha vhathu ndi vhona zwi tshi nkwama zwavhuḓi.

Ndi vhona u nga ri ndi mutambo wa u u fasha dzi khovhe, nahone ndi nga u anḓadza kha Facebook na kha Instagram.

A thithu ḓi vhuya nda ḓi wana ndi khou dzhenelela muṱaṱisano hoyo.

Ndi vhona zwi tshi fhaṱa ikonomi na hone zwi kunga vhathu uya nga mashango o fhambanaho fhambananaho.

Ee ndo no ḓi wana ndi khou guda dziṅwe dzinyambo ngori tshiṅwe tshifhinga u wana uri u khou tamba na vhathu vha bvaho kha luṅwe lushaka vha tshi amba u a wana hu tshi khou fhedzisela u khou kona luambo holo.

Ee tshine nda vhona uri tshi dzi ya nyanyula nga maanḓa ngo uri muṅwe na muṅwe u vha o nanga yawe nahone u wana yo si vho mpfuku usi mphire.

Ndo vha na khonani dzo vhalaho nga nṱhani ha mitambo ane na ṋahasi ri kha ḓivha tshithu tshithihi ri a dalelana ri ri amba roṱhe ḓuvha na ḓuvha.

Ndi bola ri wana i tshi kona u kuvhanganya vhathu vhanzhi nga tshifhinga tshithihi ra sumbedza vhuthihi zwi sina muvhala kana lu lushaka lufhio.

Ee zwi sika mishumo ya vhathu vho vho ḓi shuma vho shuma u rengisa na vhathu vha re na vho fhethu ho vho ha u awela.

Ndi musi hu tshi khou tamba South Africa na nthu na na vharimini na Australia zwo ri sumbedza uri vhathu vha ri fhethu vhathihi nahone tshenzhemo tsho vha tsha vhuḓi na.

Ndo vhona tshumisano yo vha ya vhuḓi nga maanḓa ngori zwithu zwoṱhe zwo tshimbila zwavhuḓi a hu ngo tou vha na na zwo vha na khakhathi vho.

Ndi vhona uri zwi iya thusa nga maanḓa ngo uri sa tsumba ri khou tamba wo tamba world cup ro wana dzi hodela vhathu vha no khou rengisa zwithu zwiḽiwa zwivhadzwa zwithu zwo vhaḓiwaho vhathu vho vhuyeliwa.

A thi athu ḓiwana ndi khou ya hafho fhethu.

Ndo wana i tshi khou fhaṱa i tshi khou fhaṱa i tshi khou dovha ya thuso uri vhathu vha wane mishumo ya tshe tsho tshifhinga zwa dovha zwa thusa na ikonomi.